A ndzi nga ta va na nandzu naswona hikuva a hi nkingha ya vona ku va va tiva ku ri ndzi ndzi tlangela siku ra mina ri hi. Hikuva loko ndzo tshama ndzi langutele ka vanhu swi ta ndzi twisa ku vava loko va nga ndzi byeli ku ri happy birthday.

Mahanyelo ya yena na vutiyimiseri bya yena na nhlonipho evuton'wini bya yena.

Ndzi vona swi ri na nkoka leswaku va ya va ya dyondza vununa naswona vadyondza ku va va tiyimelela.

Ina ndza pfumela, hikuva n'wana a hi wa munhu wun'we naswona a nga fanekalangi ku hundza a mavokweni ya munhu wun'we u fanekele a tshinyiwa vanhu va ku hambanahambana lava a hlanganaka na vona siku na siku.

I ku mbala swibelana na ti mpahla tin'wana tin'wani ta ku kombisa ndhavuko.

U fanelerile a tikomba hi mahanyelo na hi mbalelo ra yena, leswi swi ta va swi kombisa vundzeni ka yena.

Loko u landzelela milawu ya ndhavuko endyangwini wa wena ku nge pfuki ku ri na xilo lexi na xin'we lexi nga ta ku chavisa.

Ndzi nga rhamba dokodela Thomas Chauke hikuva va tlanga vunanga bya vanyanyuri na ku va byi ku kurisa eximoyeni na matlangelo ya vona ya katara ya tsakisa.

A ndzi ta lava xiphemu xo fambisa ntirho, hikuva swi ta ndzi olovela ku va ndzi vita maninamani ku ta nyika rito lahaya mahlweni.

Swi vula leswaku vanhu va na ku tshemba hi tindlela ta vona to hambanahambana hikuva mindhavuko yi hambanile kuya na hi ni mvulavulo ya siku na siku.

U fanekele a kombisa hi vurhangeri bya ku va a ti hlayisile a nga vi a dzaha a nga vi aya mabyaleni a tlela kona a ri na nsati kaya.

I ndhawu leyi u yaka ka yona na vanhu lava u va ka na vona, na vona va na ku cinca ka swona hikuva wa fika u twa ndhawu liya yi hambanile na lomu hambana ku huma ka kona.

U fanekele a va n'wansati wo hlonipha naswona u fanekele a va aya xikhongelweni swa vamanana, naswona a nga kumeki emabyalweni.

A yi ta n'wi chuchisa leswaku le ntshaveni ku dyiwa swiharhi swo chavisa, naswona a ku hlambiwi.

Vukreste a byi pfumeli leswaku u endla swilo swa ndhavuko hikuva u nge gandzeli swikwembu swimbirhi.

Hi nga hlula hi ndlela leyi tiko ri fanekele ku endla swilo hinkwaswo swi ringana, a ku na xa n'wanuna a ku na xa n'wansati mintirho hinkwayo yi fanekele yi endliwa hi va rimbewu hinkwaro.

Leswaku ku va na nhlonipho, ntwanano, na rirhandzu na vuxaka ka mindyangu yimbirhi ku ri ndlela ya ku va ku humesiwe mali.

Ndzi nga nkucetela leswaku loko a yimbisiwa exibhedlele u ta kuma vutshunguri bya yena a ri laha kaya, kambe ku ya yimbisiwa emakhwatwini wa tshama nkarhi wo leha naswona a ku hlambiwi naswona swakudya swa kona a hi leswinene.

Ndzi nga teka tsakela ku teka ndhavuko wa maXhosa hikuva va na rirhandzu naswona va hlonipha hi ndlela leyinene naswona vadyondzisiwile hi swa mindyangu va ha ri vatsongo.

Ndzi leswaku vavasati va fanakele va ti hlayisa hi minkarhi hinkwayo naswona va fanekele ku tshama va ri lava va tengeke va va na ntiyiso.

Ri vula leswaku i tiko ra ntshunxeko naswona u pfumeleriwile ku endla xin'wana xin'wani lexi u tsakelaka ku xi endla.

A ndzi ta n'wi pfuna tanihi munghana wa mina.

A ndzi ta cinca leswaku a hi vavasati ntsena va fanekelaka ku endla mintirho leyi vavanuna ti byelaka ku ri ya vavasati ku fana no hlantswa swibye ku basisa yindlu no sweka.

Ina ndzi nga n'wi teka hikuva va na nhlonipho swinene naswona i vavasati lava va tirhaka hi ku tiyimisela evukatini.

Hu hlonipha, ku tsakela munhu un'wana na un'wana, ku pfumala xihlawuhlawu na ku va u u amukela vanhu hi ndlela leyi va nga xiswona.

Ndzi fanekele ndzi languta mahanyelo, mahloniphelo, mambalelo na mavulavulelo.

U va seketela hi ndlela ya leswaku wa swi kota ku va u n'wi teka n'wana wa lowo u n'wi hlayisa tanihi n'wana wa wena, ku ri ndlela ya ku va u nga pfumeli leswaku a xaniseka.

I vutihlamuleri va makwavu wa wa wa wa lava va nga hundza misaveni, kambe na mfumo wu hoxa xiandla hikuva u va nyika mali ya ku va i va hlayisa.

Ndzi nga katsa swakudya swa ndhavuko ya Xitsonga, a ku dyiwi tinyama ku dyiwa swilo swa ndhavuko ntsena.

Byi na nkoka tanihiloko u kuma leswaku mi ta kota ku twanana na vatirhi kuloni.

Ndzi nga va vutisa hi mahanyelo ya yena, ku tiyimisela ka yena, makulelo ya yena hikuva leswi swi ta va swi ndzi kombisa leswaku i munhu wa njhani.

I va i vadyuharhi, vakokwani wa hina hi vona va swi kotaka na ku va va swi tiva.

Ndzi ti twa ndzi nga tsakanga eximoyeni, hikuva vavasati a hi va tekile ku va xanisa ku va tirhisa ngopfu hi fanekele hi va pfuneta ka swin'wana swa swilo.

A ndzi ta katsata makulelo ya yena, swilo swo tsakisa leswi a nga tshama swiendla na xihundla lexi a nga lava xi nga tiviwi hi munhu.

A ndzi ta hlawula wa ndhavuko, hikuva u ta ndzi hlayisela mali hikuva leyin'wani micato yi na ku durha a xikarhi.

Ndzi vona swi tsakisa, hikuva hi kota ku pfunana hi swilo na mintlhontlho naswona loko hi tikeriwa hi kota ku va hi vulavurisana.

Ndzi nge pfumeli hi fanekele hi khomana ku ringana, hayi ku va u teka n'wansati ku ya n'wi hundzula slave xa wena.

Tshopi, tihove leti u kotaka ku va u ti sweka u ti chela na timanga.

Ndzi tlangela na yena tanihi n'wana wa mina, kambe ripfumelo ra mina ri ta va ri nga yimi naswona leswi yena a va ku a swi endla, tanihiloko mina ndzi ri muKreste, na tidyondzo ta kona ti hambanile. Ndzi yingisela leswi ndzi twaka ku ri swa leswinene kambe leswi ku nga ri ku leswinene a ndzi swi teki.

Ndzi nga ha n'wi tsundzuxa leswaku Yesu hi yena a nga a nga pfuka vafini. Naswona Yesu hi yena a endlaka swilo leswi laha misaveni swi endleka, naswona ndzi ha n'wi tsundzuxa ku siku rin'wana u ta va ka xiyimo xo chavisa u ta swi need-a swikhongelo leswi a vulaka leswaku Yesu a nga kona.

Leswi a swi kona hikuva hi na ku tshemba leswaku loko vanhu va hundzile emisaveni, a va ha twi naswona a va ha voni. Hikokwalaho hi fanekele hikuva n'wana loyi hi n'wi tivisa mahlweni ka Xikwembu ni ku va hi n'wi khensa ni ku va hi n'wi khongerisa.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ka nchumu wun'wana ni wun'wana lowu humelelaka, vavasati na vona va fanele va hoxa xandla ku va na ku ringana, ku nga vi na ku xiximana na ku hlawulahlawula.

Ndzi nga va nyika leswaku wa pfumeleriwa ku va u teka n'wanuna un'wani, loko nuna wa wena a hundzile. Kambe loko nuna wa wena a hanya a swi pfumeleriwi i vuoswi. Ndzi nga ha va tsundzuxa leswaku va fanele ku va na muhlekisani, leswaku va nga tshami va ri ndzexe va tshama karhi va vilela hi swilo swo tala.

Ndzi tiva xiambalo xa xibelana lexi xi mbariwaka nyongeni, naxona xi endliwa hi maduku mo karhi.

A hi swa nkoka hikuva munhu un'wana na un'wana u na ndhavuko lowu a pfumelaka ka wona. Hikokwalaho a wu fanekelanga ku va u landzelela mindhavuko ya vanhu van'wani, u fanekele u ti nyiketela ka ndhavuko lowu u pfumelaka ka wona.

Va tshama ka ndhawu leyi nga ringanelangiki nakona i kutsongo, loko va endla minkosi swi boho leswaku va endla mapatwini, loko va endla minkhuvo swi boho leswaku va endla mapatwini hikuva miti ya vona yitsongo.

Ina vatswari a va ta va yisa leswaku va ya va ya dyondza hi timhaka ta vukati na ku va va va vavasati va ku kota ku tiyimela.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka hikuva leswi ta endla leswaku vavasati va kota ku yimela vavasati hi ku hetiseka. Na vavanuna va kota ku yimela vavanuna hi ku hetiseka na ku va ku nga tekiwi masayiti.

Vukreste byi nghenile hi ndlela ya .

Ku kota ku va u tlhokovetsela xivongo xa ka n'wina, na ku va wu tiva hileswaku xivongo xa ka n'wina xi suka kwihi, xi huma njhani va mani lava va hanya loko wena u nga se hanya.

Ndzi nga aka layiburari leyi nga ta pfuna vana ku va va ya va ya hlaya kona. Ndzi nga aka khompyuta centre laha vanhu va nga ta va va ya va ya dyondza kona khompyuta. Ndzi nga ha endla park laha vanhu va nga ta va kota ku va va bela moya kona va hungasa kona. Ndzi nga endla ndhawu ya vukhongeri laha vanhu va nga ta kota ku va loko va tikeriwile va ya kona va va ya va ya khongela.

Mikateko, ku va ndzi n'wi nyika vito leri ndzi va ndzi n'wi navela leswinene vuton'wini, na leswaku mikateko hinkwayo yi n'wi nela.

Ndzi ta n'wi byela leswaku a ndzi nyika yona buku leyi leswaku a ta kota ku va na yena a kota ku dya ku dya swa ndhavuko swo nandzika, leswi nga ta va swi swekiwe hi mina leswi ndzi nga ta va ndzi va ni swi dyondze laha ka buku leyi ku fikela loko ndzi va ndzi swi kota ngopfu.

Wu endlile leswaku vavasati va kota ku endla mintirho ya vavanuna naswona va nga tekeriwi hansi. Naswona ka swilo hinkwaswo va tshama karhi va hoxiwa. Nakona va kota ku tweriwa vusiwana va ehleketeleriwa leswaku na vona va faneriwile hi ku va va khensiwa.

A va ha tekeli enhlokweni xintu, va ti byela ku ri vona hi vona ma two K, va hanya ximanjhemanjhe leswi swi endlaka leswaku va nga landzeleli na milawu ya kusuka ka vatswari, na swidyondziso swa kusuka ka vatswari. Leyi mhaka ku va ku ri mhaka leyi va nga ti tela na yona vona voxe tanihiloko va ti byela ku ri vona va ta hanyisa xisweswi.

Va nga humesa mali yo karhi ya swakudya, va tirhisana na muganga, va yingisela na swilo swa muganga leswaku va lava ku pfunetiwa hi kwihi na kwihi leswaku ndhavuko wu kota ku humelela. Na ku va va vitana swo vulavulela hi swona, na ku va va kota ku endla ndhawu leyi yi va ya xenxo ngopfu, hikuva va vo rhamba vayimbeleri va tinsimu ta ndhavuko va ta va ta va va ta va va va ri kona na vahlohloteli lava va nga kula hi swa ndhavuko ku va va kota ku kurisa lavatsongo hi nkarhi wa nkhuvo lowu.

Leswi swi endla leswaku munhu un'wana na un'wana a kota ku nwa swilo swa yena naswona swi ta hunguta tinyimpi, hikuva loko hi nwa hi tele swi ta endla tinyimpi, hikuva ku ta va ku nga xavanga n'wina ku ta va ku xave mina, naswona swi ta va swi ri na mpimelo. Kambe ku kota ku va u nwa hi ndlela leyi u lavaka tana na swo n'wa swa wena leswaku u nga ti u ta karhata na na munhu.

Loko ku lovile hosi va hlengeletana va xava homu, naswona vhiki rero a ku na pongo, laha va xavisaka byalwa va pfala nakona hi siku ra nkosi ku va ku mbariwile timpahla to ntima ku endliwa na migingiriko yo hambanahambana ku chavelerisa hosi.

Ti va hlanganisa hi ndlela leyi va kotaka ku va va dya swakudya swin'we leswi va swi rhandzaka swa ndhavuko, nakona swi va hlanganisa hi minkarhi ya tiholodeyi ku va va lunghisa swa mindyangu na vuxaka bya vona.

Siku leri ndzi nga sungula ku sweka swakudya swa ndhavuko a ndzi sweka tihove, laha ndzi nga ti hisa. Ndzi sweka na kwembe, tshopi leri a ri nandzika swinene, kambe hikuva ndzi hisile tihove ta mina swi endle swakudya swi nga ha nandziki.

Ndzi nga va lemukisa leswaku swakudya swa ndhavuko swi engetela rihanyo, naswona swi endla leswaku u tshama u hanya vutomi lebyi tengeke. Nakona swakudya swa ndhavuko swi nandzika ku tlula swakudya swa siku na siku.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya HipHop, hikuva vuyimbeleri lebyi byi vulavula timhaka na ku va byi paluxa mahanyelo ya laha tikweni na mahanyelo ya vanhu ya siku na siku.

A ndzi ta katsa vhoroso, nyama ya homu ni nyama ya nguluve, hikuva swakudya leswi swi nandzika swinene naswona tanihi n'wanuna ndzi fanerile ku tshama karhi ndzi swi dya ku tiyisisa marhambu.

Ina ndzi vona ku hambana hikuva lava va nga ya evukhobeni va tlharihile na ku va va kota ku hlonipha n'wanuna hi tanihiloko va swi dyondzile. Kambe lava nga yangiki va delela swinene no pfumala nhlonipho.

Tirhesipi ta ndyangu ti na nkoka ka ka ndhavuko hikuva hi kota ku landzelerisa mahanyelo, na ku va hi nga humi endleleni hikuva hi va hi landzelerisa maswekelo ya swakudya swa ndhavuko.

Ina ndza swi kota naswona ndzi dyondzisiwe hi kokwana wa mina siku leri exikolweni a va hi byerile leswaku hi tsala hi xivongo xa ka hina, hi laha ndzi nga sungula ku xiphata kona.

Ntirho wa vavasati i ku sasekisa ndyangu, i ku tiyisisa leswaku ndyangu wu basile hikuva ndyangu wa ku pfumala n'wansati wa tikomba hikuva u thyakile, naswona wu nga sasekanga naswona wu pfumala swilo.

A swa ha endliwi hikuva masiku lawa ku hanyiwa ximanjhemanjhe, ndhavuko a wa ha landzelerisiwi naswona a va dyi swakudya swa ndhavuko.

Mikhukhu a yi na vuhlayiseki hikuva yi khomanini naswona loko ko tshwa wun'we yi ta tshwa hinkwayo, endla leswaku vutomi bya vona byi va eka nghozi.

A ti na vuhlayiseki hikuva ti khomananile a ku na swipesi laha ti nga kona, leswi ti sindzisaka ku hefemula nakona loko ko tshuka ku tshwa yindlu yin'we ti ya tshwa hinkwato, leti nga ta veka vutomi bya vanhu ekhombyeni.

Ndzawulo ya dyondzo yi fanerile ku va yi tiyisisa leswaku tidyondzo ta vona ti na ndhavuko hala ndzeni, hambi ku ri ndhavuko lowutsongo. Leswi swi ta endla leswaku mindhavuko hinkwayo yo hambanahambana yi endliwa laha xikolweni hi siku ra ku va ku ri ra heritage day.

Va dya swakudya swo fana na tikhavichi, ticondzo na nyama ya homu na vuswa byo swekiwa byi nga ri na bilala mondzo naswona byi swekiwa hi vadzabi.

Ndzi tekile ntambu na naleta ndzi chela laha hi ku hambanahambana ka vuhlalu, naswona mbhovo wa kona u fanekele u va u ri wu kulunyana leswaku u ta hatlisa u.

Va teka nkarhi ku kuma swo famba, va yima tiawara nkarhi wun'wana swo famba swi nga si fika. Hikuva ka ndhawu leyi swa pfumala swinene.

Ndzi nga n'wi byela ku ri munghana ku va u tikuma u fike ka malembe lawa a swi olovi. Va kona lava a va swi lava ku fika ka malembe lawa kambe va hundzile emisaveni, kambe wena wa ha hanya. Hlonipha vatswari naswona ku va u khomile malembe leyi a swi vuli leswaku u fanekele u endla swilo swo huma endleleni, ya na mahlweni u tikhoma hi ndlela leyi a wu ti khomisa hi wona. Hikuva malembe ko cinca tinambara kambe mahanyelo ma nga cinci.

A va ha dyondzi, hikuva masiku lawa va dya swakudya swa le ti restaurant. Va loloha na ku sweka va tolovele ku endleriwa leswi vakokwana va nga ha swi kotiku ku sweka swakudya swa ndhavuko hikuva a va ha tiyelelangi.